Goza lamaya faneriwa ya tikiwa hileswaku ku fanekele ku antswisiwa xithekinoloji loko swi ta eka Wi-Fi loko swi fika eka Wi-Fi leswaku ku nga ha tirhisiwi ti Wi-Fi to ta khale naswona ti Wi-Fi ti fanele ti pimeriwa leswaku ti fanekele ti tirhisiwa hi vanhu vangani hi nkarhi wo karhi hi swona leswi nga endlaka leswaku ti antswa ku tlula mpimo naswona ti tirha hi rivilo na makhomelo ya kahle.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a nga endli leswaku foni ya yena yi dya ngopfu data ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanerile ku endla leswi vitaniwaka eka selulafoni va ngo i save data leswi nga ta endla leswaku a kota ku pimanisa data leri a nga ta tirhisa rona eka Wi-Fi ya yena.

Swiphiqo leswi swichudeni swi nga langutana naswona eka inthanete hileswaku ku nga hava netiweke leyi pfunetaka leswaku eka matirhelo ya inthanete leswi nga ta endla leswaku swichudeni swi nga koti ku yisa ntirho emahlweni ntirho wa xikolo.

Ndzi ta titwa ndzi tsanile swinene kambe leswi a ndzi ta swiendla a ku a ndzi ta endla leswaku ndzi hlanganisa maloyara ya mina leswaku ma ta kota ku burisana na yena eka hanyelo leri a ri endlaka ro biha mayelana na vun'wa leri a ri vulavulaka hi mina ehandle.

Iphone yi hambanile ngopfu na Samsung hileswaku Iphone yona yi antswile swinene loko swi ta eka xixuto xa yona hileswaku yi yi khipha tifoto to saseka swinene naswona IPhone yi durha ku tlula Samsung.

Va swi tiva leswaku vayingiseri kumbe vanhu hinkwavo emisaveni va ta lava ku yingisela mahungu mayelana na vanhu lava dumeke leswaku va ta lava ku tiva hi ta vutomi bya vona leswi nga ta endla leswaku va pfulela ti radio kumbe xiyanimoya laha va nga ta kota ku yingisela leswi swi vulavuriwaka hi lava vanhu lava dumeke.

Ndzi ndzi va kona eka ntlangu wa inthanete loko Wi-Fi yi ta tsema heyi swi ndzi tikerile swinene hikuva leswi a ndzi endla swona i swa import i swa nkoka swinene naswona leswi a ndzi endla swona a ndzi endla mbulavulo lowu a wu ta ndzi fakela timaraka eka ntirho lowu a ndzi ri na wona wa xikolo.

Hi ku vona ka mina leswi nga ta endla leswaku buruku ri vuyeriwa kumbe rivariwi xo sungula mina ndzi vona leswa ndzi vona onge ri nga ariwa hikuva tin'hweti tinharhu se i tin'hweti i tin'hweti to tala swinene hi loko a a va teki tin'hweti kumbe masiku ya ya nkombo a va ta pfumela vini va mavhengele leri va nga n'wi xavisela a buruku kambe eka tin'hweti tinharhu se ti lehile swinene naswona u ta va se a ri mbarile buruku leri a fanerile a ri tlherisela ekhale so se a mpfumelelo wa yena swa endla wu nga pfumeleriwi eka vhengele leri a nga xava ka rona eka inthanete.

Ku hambana eka phephahungu na magazini hileswaku phephahungu yi tsariwile hi fonto ya ntima no basa kambe magazini yi tsariwile hi ti fonto letikulu naswona to hambanahambana leti nga na leti nga na tifonto letikulu to hambanahambana naswona magazini ya durha ku tlula phephahungu phephahungu ri chipile naswona magazini yi khipha mahungu ya vanhu lava dumeke na vanhu vo karhi na swona yi kongomisa eka vanhu vo karhi kambe phephahungu yi kongomisiwile eka vamatiko hinkwawo naswona ri ri kongomisiwa eka un'wana na un'wana loyi a navelaka ku hlaya phephahungu kambe magazini yi kongomisiwile ntsena eka lava va nga fanela ku yi hlaya.

Nkoka wa leswaku swipano swa le makaya swi vulavuriwa eka phephahungu kumbe timagazini hileswaku emakaya ku nga pfuxiwa ti talenta letikulu leti sukaka eka vanhu lava tekeriwaka hansi emakaya naswona ti talenta letikulu leti namuntlha tikumekaka eka maphephahungu ti sukela kona emakaya so swi fanerile leswaku hi vukisi ku langutisisiwa ndzhaku kumbe a ntlhontlho wa le ndzhaku lowu endlaka swa ku hi va na swipano swa le henhla leswi tekeriwaka enhlokweni hileswaku swi sukela emakaya so swi fanerile swinene ku va hi tekela swipano swa le makaya etinhlokweni hileswaku ku nga va vona varhangeri va swipanu leswikulu eka ra mundzuku siku.

Loko Wi-Fi ya mina yi tsema ndzi nga swi langutelanga hi xitalo leswi ni swi endlaka hileswaku ndzi humesa ya mina mali ndzi ya xava a data leri nga ta ndzi pfuna ku yisa mahlweni loko ndzi ri karhi ndzi endla swo karhi eka inthanete.

Ndzi vona swi nga ri kahle swinene hikuva van'wanyani etinqingheni loko va vulavula a swi ta endla leswaku va nga koti ku twanana nakona a nge a ku nge vi na ku twanana hileswaku van'wana loko va vulavula hi tindzimi ta vantima swi ta endla leswaku van'wana va nga ti twi hikuva a hinkwavo vanhu lava kotaka tindzimi ta vantima.

Ku antswisa mfikelelo eka thekinoloji leyi tumbulukaka eka vanhu hinkwavo swi na nkoka hileswaku swi endla vuxokoxoko bya mbulavulo kumbe switirhisiwa leswi tirhaka yena hi hi xithekinoloji michini leyi tirhisiwaka hi xithekinoloji swi a swi swi antswisa mintirho yo tala leyi a yi fanerile yi endliwa hi vanhu leyi a yi ta yi tikisela vanhu leyi a swi ta endla leswaku vanhu va nge yi koti ku yi endla.

Leswi endlaka leswaku vahumeleri va timagazini va nga va nga tirhisaka xiswona leswaku va endla mabindzu ya vona ya tshama ya hanya va fanerile ku ehlisa tipurayisi ta magazini hileswaku magazini ya durha swinene ku tlula phephahungu.

Ku tsemiwa ka gezi swi khumba vuhlanganisi bya Wi-Fi hileswaku Wi-Fi a yi tirhisi ma battery kambe yi tirhisa gezi naswona ku tsemiwa ka gezi swi endla leswaku network kumbe inthanete yi nga tirhi swona leswi nga ta endla leswi nga ta khumba vuhlanganisi bya Wi-Fi leswaku yi nga tirhi swona yi nga tirhi kahle.

A ndlela leyi ku durha ka data ku nga le henhla ku nga khumbaka vuswikoti bya bya swichudeni hi ni hi ku endla mintirho ya xikolo eka inthanete hileswaku va ta tsandzeka ku endla ntirho wa xikolo kumbe ku dyondza eka tin'wani ta tidyondzo ta inthanete leswi nga ta endla leswaku va salela endzhaku eka vutivi bya tidyondzo leswi nga ta endla leswaku hi rin'wana ra masiku va feyila.

Ndlela ya ku xanisa van'wanyana hi ku tirhisa ka inthanete yi nga lulamisiwa hi ndlela leyi ku fanerile inthanete vatshami va xitulu lava nga endla inthanete va endla leswaku inthanete yi endleriwa swa timhaka ta tidyondzo kumbe swa timhaka ta mintirho ntsena leswaku van'wanyana va hetelela va tidlaya hikokwalaho ka ku xanisiwa eka inthanete.

Swi endla leswaku va titwa kahle swinene hileswaku swi endla leswaku timbilu ta vona ti khululeka va tshama va ri kahle etimbilwini hileswaku murhandziwa kumbe ku nga va un'wana na un'wanyani lweyi va navelaka ku n'wu vona va n'wu vona a ri kule na vona leswi endlaka leswaku va tsaka swinene loko va ha kota ku vonana hambi va ri le kule na le kule.

Data ya Vodacom na Cell C wu hambana hileswaku eka Vodacom data ra durha swinene ku tlula eka Cell C kambe hambiswiritano mina ndzi nga ndzi nga xava eka netiweke ya Vodacom hileswaku Vodacom network ya kona yi tshama yi khomile swinene ku tlula eka Cell C.

Ku va vana va xikolo va ti nyiketela ngopfu eka vuhangalasamahungu swi va onhela vumundzuku bya vona hileswaku va ti nyiketela swinene eka timhaka ta mahungu va tshika e timhaka ta vona ta tidyondzo.

Wi-Fi eswikolweni yi na nkucetelo wa leswaku vana va xikolo va tshama va ti nyiketerile swinene eka timhaka ta tidyondzo va tshika timhaka ta ku tlanga.

Mbuyelo wun'wanyana wu hatlaka wu fika eka vanhu lava bohekeke eka mahungu i mbuyelo wa leswi endlekaka etikweni kumbe mbuyelo wa leswi swi nga vulavuriwa hi mupresidente wa Afrika-Dzonga hileswaku swi fanerile ku twiwa hi lava boheke lava va tshamaka etikweni ro karhi.

Ku rhumela hungu eka WhatsApp hi ku rhikhoda kunene ndzi vona swi ri mhaka ya kahle swinene hileswaku swi endla leswaku u hatla u vulavula leswi u lavaka ku vulavula swona na munhu lweyi u n'wu rhikhodelaka naswona na yena u hatla a kuma mahungu lama u ma vulavulaka ku tlula ku tsala ehansi.

Wi-Fi ya mahala yi nga vuyerisa mabindzu yo tala laha makaya eka van'wamabindzu hikuva va ta kuma a nkucetelo wa ku navetisa swinavetiso swa vona eka inthanete hi ku tirhisa Wi-Fi emugangeni hinkwawo laha bindzu ra vona ri nga ta kota ku tiveka eka muganga wun'wana na wun'wana.

A ndzi nge pfumeli hileswaku a Wi-Fi ya durha swinene naswona ndzi hakela data yo durha swinene ndzi nga n'wu ndzi nga n'wu tsundzuxa leswaku a dyondzi ku xava ya yena data hileswaku data ya durha.

Ndzi nga hlawula swinene a data ro chipa hileswaku data ro chipa ri ta ndzi ndzi ri yi ri ta ndzi hlayisela mali ya mina leswaku ndzi tshama ndzi ri na yona kambe leri ro durha ndzi ri ta endla leswaku ndzi heleriwa hi mali ya mina.

Swi endla leswaku lava lavo loko dokodela a burisana na vavabyi va yena swi endla leswaku timeseji leti ti hatla ti fika etindleveni ta vona naswona va kota ku twisisa leswi a va hlamuselaka swona naswona swi endla leswaku vavabyi lava va nga ti twi onge mudokodela wa va chavisa kumbe wa va chuhiseta eka ka vuvabyi lebyi vona va nga na byona.

Mhaka yo rhumela mahungu hi selulafoni yi hlayisa nkarhi hileswaku loko a ku hava selulafoni a wu ta boheka leswaku u khandziya tekisi kumbe u famba hi milenge leswi nga ta dya nkarhi wo tala ku ya fika ka loyi u lavaka n'wi vulavurisa kambe loko u endla hi ku rhumela mahungu hi selulafoni swi hlayisa nkarhi wo tala hileswaku i ndlela ya xithekinoloji yo vulavurisana na munhu a ri kule na wena.

Hi ku vona ka mina leswi endlaka leswaku vanhu van'wanyana va buloka tiqingho to huma eka tinomboro ta van'wana etifonini ta vona hileswaku van'wanyani a va swi koti ku vulavurisisa vanhu etifonini naswona van'wanyana va endla leswaku loko va vulavula na vona etifonini kumbe eka tiselulafoni ta vona va vulavula swilo swo huma endleleni leswi va leswi va vavisaka emoyeni kumbe etimbilwini ta vona.

Ina ku hambana ku kona exikarhi ka ku durha ka data ra three gig, four gig na five gig hileswaku three gig yi na nxavo wa wona ku ya hileswaku i ritsongo ka four gig, four gig na wona wu na nxavo wa wona hileswaku wu kulu nyana eka three gig, kambe five gig hi yona yi durhaka swinene hikuva yona yi le henhla ka four gig na three gig.

Hi leswaku ku katsa ka xidijitali ku katsa vanhu vo tala swinene ngopfu emisaveni kambe ku ringana ka xidijitali ku katsa vanhu vo karhi lava ringaneke xidijitali xelexo.

Ina mi nga avelana akhawunti ya wena ni van'wanyana loko mi twananiwe leswaku mi mi veka mali eka akhawunti yin'we ku fikelela ku navela ko karhi loku mi nga va na kona.

Ina ku cheriwa ka ku cheriwa ka data swa fana swinene na ku pulani ya data ya nkarhi wun'wana na wun'wana hileswaku swi endla leswaku a data ra ri pfuna ku fikelela eka inthanete kumbe ku nghena ku endla leswi swin'wana na swin'wanyana leswi u nga lavaka ku endla swona hi rona data leri.

Ina swi kona swilaveko swo karhi swa nawu leswi lavekaka eAfrika-Dzonga hileswaku u fanerile loko u tshama laha Afrika-Dzonga u va na pasi ra kona kumbe mpfumelelo lowu ku pfumelelaka leswaku u tshama eAfrika-Dzonga.

Ina ti nga siveriwa eka vana hileswaku ti ta endla leswaku matirhiselo ya data eka n'wana wa yena ya fikelela swilaveko swo karhi leswi ku nga ha va swilaveko swa swikolo ntsena kambe swi nga ndlhuleri ku yi ku ya kun'wanyana hikuva swi ta endla leswaku va vona swin'wana leswi swi nga ringaniku vona eka inthanete hi ku tirhisa data.

Ina maphephahungu ya nga lulamisa ku durha ka wona hileswaku maphephahungu ya hangalasa mahungu lama lavekaka ku twa hi vaakatiko van'wana na van'wana.

Endzhaku ka loko data yi herile ku endleka leswaku a wu koti mpfumelelo kumbe a wu kumi mpfumelelo wo nghena eka inthanete ku endla xin'wana na xin'wanyana, kambe se a wu nge he koti ku endla leswi a wu nge he koti ku ya emahlweni ku endla leswi a wu lava ku endla swona eka inthanete, hileswaku data a ra ha ri kona leswi lavekaka leswaku u ya xava rin'wanyana data u ta kota ku tshama u ri kona eka inthanete.

Xiphemu xa maphephahungu lexi kandziyisiweke ya kwahalawo, xi nga endliwa hileswaku vuhangalasi bya mahungu byi va eka xiyimo xa le henhla naswona phephahungu ri fanerile ri ehla madurhelo ya rona leswaku ya kota ku xaveka.

Tindzimi leti faneleke ku rhangisiwa emahlweni eka ku vekiwa ka nhundzu laha eAfrika-Dzonga, i tindzimi ta goods and services leti nga pfunetaka swinene ku rhwala tinhundzu eAfrika-Dzonga.

Hi leswaku loko va ha kandziyisa xitori xo yisa emahlweni eka mavun'wa lama va nga ma vulavula va fanerile va lulamisa swihoxo swa vona leswi va nga swi vulavula ku ya hi mhaka yo karhi.

Data a yi hambananga na matirhiselo ya Wi-Fi hileswaku matirhiselo ya Wi-Fi na wona ya tirhisa data.

A swi cinci ku hela eka data ya wena ya sweswi hikuva ku cincela eka leyintshwa u ta tirhisa yona eka nkarhi wolowo.

Vantshwa a va tirhisi kumbe a va hlayi maphephahungu lama kandziyisiweke hileswaku vantshwa va manguva lawa va tirhisa switirhisiwa swa xithekinoloji laha ku nga selulafoni ku va va va kuma mahungu ya misava hinkwayo.

Leswi endlaka leswaku data ri hatla ri hela swinene i ku tirhisa switirhisiwa swa internet leswi dyaka data swinene.

Malume loko mi lava ku xava data rin'wanyana mi fanerile ku nghena eka ti epe ta bangi ya n'wina ku kota loko mi lava ku xava a a data rin'wanyana ri wu ri tirhisa, loko mi leswi nga ta endla leswaku mi kota ku nghena eka inthanete ku ya mahlweni.

Ina ku fanele ku va na maendlelo yo tika swinene yo kambela ntiyiso hikuva minkarhi yin'wanyani vahaxi va mahungu va haxa mavun'wa leswi kumbe mahungu lama kalaka ma nga ri ki ntiyiso eka vanhu va le handle.

Hi leswaku swi ta ku pfuna leswaku u tshama u kumeka eka inthanete naswona u kota ku endla leswi u lavaka swona hi nkarhi wa wena hambiloko gezi ri nga ri kona.

Ina mahungu lama kandziyisiweke ma fanele ku antswa swinene eka nxopanxopo na ku vulavula switori ku tlula ti tipulani na tifomu na xidigitali, hikuva hi wona ya nga kotaka ku hangalasa mahungu lama ma nga na nkayivelo wa ntiyiso ntsena.